Ku va misava ya hina van'wamapurasi leswaku yi tshama yi ri kahle hi nga tirhisa organic farming leyi organic farming yi tirhisaku manyoro mo fana na tihomu timbuti na tihuku hi nga papalata ku tirhisa manyoro ma xilungu hikuva emisaveni ku ya ka nkarhi a ma kahle hi nga tlhela hi endla leswaku tiphayiphi leti hi cheletaka hi tona mati ku va ti ti ti ti-drip tiphayiphi leti ti thonaka mati kahle leswaku loko mati ma thona ma nga koti ku hangalasa misava ya hina.

Swifaki i swi swimilani leswi swi swi kotaka ku hanya hi nkarhi wa mpfula na hi nkarhi wa wa wa dyandza hikuva swi na ti-characteristics leti ti ti nga endliwa leswaku swi kota ku hanya hi hi nkarhi lowu hi mpfula yi naka kumbe yi nga nyikiwi hi wona swimilani leswi swi faneleke ku byariwa hi summer tanihi swona hi swoxe.

Endhawini ya ka hina hi toloverile ku dya miroho ya swipinachi muchayeni miroho ya tin'hwembe khavichi na miroho leyi yi sukaka eka mandhandhi xikan'we na mandhandhi.

Swilo leswi ni nga swi byalaka hi nkarhi wa xixika na nkarhi wa ximumu i swilo swa ku fana tikhavichi xipinachi tanihiloko swilo leswi swimbirhi swi ri na swihlawulekisi swo fana na ti ti leti ti nga endliwa leswaku ti kota ku byaleka hi nkarhi wa ximumu na nkarhi wa xixika swilo leswi swi hambanile hikuva ku na ti leti ti nga ta xixika na ti leti ti nga ta ximumu.

Swilo leswi swi va ka na xandla eka tikhampani to tirha hi matandza i swilo swa ku fana na mavabyi lama ma nghenelelaka tihuku mavabyi lama ma hlasela tihuku hi ku loko ta ha ri ntsongo na loko ti kurile swakudya loko ti nga nyikiwi swakudya swa kahle swo kota leswaku ti tshikela matandza a ti koti ku tshikela hi nkarhi wa kahle.

Tanihi leswi muxaka wa tihomu wu nga hambana ku na muxaka wo tala lowu wu kulaka eka ndhawu yo karhi n'wamapurasi u fanele ku langusa muxaka lowu nga ta kota ku adapter kumbe ku kondzelela eka ndhawu leyi a nga ta va a kha a fuwela eka yona u fanele ku langusa swilo leswi homu yi nga na swona leswaku yi kota ku kondzelela ndhawu yo karhi ku fana na ndhawu ya ku hisa u fanele a langusa ti-characteristics leti tihomu ti nga na tona leswaku ti ta kota ku kondzelela eka ndhawu yeleyo ke.

Ku va tihomu ti kota ku kula hi ndlela ya kahle swakudya leswi ti phameriwaka swona swi faneleke ku va na ti-protein swi fanele ku va na na swilo leswi swi nga ta kota leswaku swi kula ti kula hi ndlela ya kahle ti fanele ku phameriwa mabyanyi kumbe swilo leswi swi nga talanga protein leswaku tihomu ti kota ku va na ndlela yo kula e kahle ti fanele ku va na ti hlayisiwa hi ndlela leyi tihomu ti lavaka ha kona.

Tihomu i muxaka wa swifuwo leswi swi dyaka siku na siku nhlekani nampundzu van'wamapurasi va faneleke ku tiva leswaku tihomu ta dya swakudya leswi swi vuyerisaka eka miri wa tona leswaku tihomu ti kota ku kondzelela ku ya emahlweni loko va ri karhi va ti senga masi va faneleke ku tirha hi tindlela leti ti nga.

Leswi swi pfuna hi tindlela to tala to hambana tihomu ta masi ti tirha ku endla masi nakona loko se ti hetile ku endla masi va kota ku ti xavisa loko ti karhele ku endla masi va kota ku ti xavisa kumbe va ti dlaya va endla nyama va xavisa kasi to endla nyama ntsena i tihomu leti ti kotaka ntsena leswaku ti endla nyama a ti koti ku produce masi kumbe ku humesa masi hi ndlela ya kahle ku fana na tihomu leti ti endlaka masi.

Thekinoloji i swilo leswi swi antswisaka vutomi bya siku na siku eka nkarhi wa sweswi leswi swi endla leswaku van'wamapurasi va oloveriwa eka ntirho wa vona leswi swi endla leswaku van'wamapurasi va kota ku ka va nga hakeli mali yo tala eka vanhu ku va va tlhogomeriwa swiharhi bya vona thekinoloji ya pfuna swinene eka van'wamapurasi hikuva va kota ku hatla va heta ntirho wa vona.

Tinyimpfu ti na muxaka wo hambana ku na tinyimpfu leti ti kotaka ku hanya eka ndhawu yo karhi kasi ku na tinyimpfu leti ti kotaka ku hanya eka ndhawu yo titimela tinyimpfu leti ti kotaka ku endla wulu i tinyimpfu leti ti kotaka ku hanya eka ndhawu yo titimela kasi leti ti nga kotiki ku endla wulu i tinyimpfu leti ti hanyaka eka ndhawu yo hisa.

Ku va ku va switsotswana swi suka eka tinyimpfu kumbe ku va van'wamapurasi va kota ku susa switsotswana eka eka tinyimpfu va faneleke ku xava mirhi leyi nga ta kota ku susa switsotswana eka tinyimpfu ku fana na swigalani va faneleke ku tshama va kha va diba tinyimpfu ta vona hi mirhi leyi.

Ina tinguluve i swiharhi swo olova ku swifuwa hikuva a swi hlweli ku kula a swi hlweli ku va swi kota ku xaviseka ntsena loko u ri na swakudya swo fikelela leswaku swi kota ku hanya siku na siku swifuwo leswi hambi ku ri seven months munhu wa kota ku swi xavisa.

Tinguluve i swiharhi leswi swi dyaka ngopfu naswona swakudya leswi swi faneleke ku nyikiwa swona i swakudya leswi swi faneleke ku va na muxaka wa ti protein ta le henhla swakudya swa xilungu leswi van'wamapurasi va swi tirhisaka ngopfu i swakudya leswi va nge i starter ku va na grower ku kurisa leswi i swakudya leswi swi nga na muxaka wa ti-protein ta le henhla ngopfu swinene.

Ina, i mianakanyo leyinene hikuva swakudya leswi naswona swi na ti-protein swakudya leswi swi kotaku endla leswaku van'wamapurasi va nga koti ku tirhisa mali yo tala eka swakudya kasi van'wani va swi kota leswaku swakudya leswi va swi hlengeleta kutani tinguluve ti kota ku dya siku na siku leswaku ti kota ku hanya.

Swipfuno swa kahle eka nwanamapurasi va tinguluve hileswaku tinguluve a ti hlweli ku kula va kota ku hatla va ti xavisa va kuma mali ya vona endzhaku kasi leswo biha eka tinguluve hileswaku ti dya ngopfu nakona swi lava mali yo tala leswaku va kota ku hanyisa tinguluve ta vona nakona tinguluve fanele ku tshama ti tlhogomeriwa hi ku chekiwa mavabyi.

Timbuti i swifuwo leswi swi nga karhatiku nakona i swifuwo leswi swi nga dyeki ngopfu a swi lavi mali yo tala leswaku munhu a kota ku swi fuwa swifuwo leswi swa ti kota ku dya minsinya xikan'we na mabyanyi leswi swi endla leswaku lembe hinkwaro timbuti ti tshama ti ri kahle eka van'wamapurasi.

Ku hambana ka mbuti na nyimpfu hi ndlela leyi timbuti i muxaka wa swiharhi leswi swi kotaka ku hanya eka ndhawu leyi hisaka xikan'we na le ka ndhawu yo titimela timbuti i swiharhi leswi swi nga tiyela emirini kasi tinyimpfu i swiharhi leswi swi nga kotiku ku hanya eka ndhawu yo karhi tinyimpfu i swi hayi leswi madzovo ya swona ya nga olova ngopfu leswi swi endla leswaku timbuti ti nga koti ku fana na tinyimpfu.

Tihuku leti ni nga tsakelaka ku ti kurisa eka la timbirhi i tihuku ta nyama.

Tihuku ina ti nga tisa mali yo tala epurasini hikuva i swilo leswi swi hatlisaka swi kula i swilo leswi munhu a kotaka ku swi xavisa hi n'hweti.

Ku va tihuku ti kota ku humelerisa matandza tihuku ti faneleke ku va ti dya swakudya leswi va ngo i mash grower swakudya leswi swi kota ta ku kurisa tihuku no endla leswaku tihuku ti kuma nhlayo ya le henhla ya ti-protein leswi swi endla leswaku tihuku ti kota ku tshikela matandza siku na siku.

Ku fuwa tihuku swa olova ntsena loko u ri na muxaka lowu u kotaka ku fikelela eka swakudya ku fuwa tihuku swi olova swinene hikuva munhu wa kota ku xavisa tihuku ta yena ku ya hi leswi vanhu va swi lavisaka xiswona wona tihuku i swilo leswi swi hatlisaka swi kula leswi swi endlaka leswaku vanhu lava va xavaka eka wena va tshama va ri ku xaveni.

Swakudya swa nkoka eka tihuku ta ku humelerisa matandza i swakudya leswi va ngo i mash grower leswi i swakudya leswi swi nyikiwaka tihuku hikuva swi ri na ti-protein ta le henhla swakudya leswi swa kota ku fikelerisa tihuku leswaku ti hanya hi ndlela leyinene.

Khale ku senga masi eka homu a va teka ntambu va boha milenge ya homu ya le ndzhaku kutani va teka bavhu kumbe bakiti va sengela eka rona masi.

Loko u lava ku hluva huku u tseleka mati ya hisa kutani loko u heta u ma chela eka sambelo loko u heta ku chela mati eka sambalo u dlaya huku ivi u yi chela endzeni ka mati lamo hisa kutani u yi hluva yi ta va yi olovile.

Masi ma pfuna swinene eka miri wa munhu ku kurisa munhu ma ngetelela swilo leswi pfunaka ku kula ka munhu ma ngetelela ti-protein hikuva masi ma na ti-protein ta le henhla.

Hayi a hi swona a ku nga ri ntiyiso homu a yi na wona madlayelo homu ma yi dlaya swin'wana na swin'wana leswo a ku ri ku tshemba ka vakhale.

I ntirho wa wa wa wa vavanuna hikuva vavanuna hi vona va kotaka ku yevula yini kumbe yini ku nga va homu kumbe mbuti.

Swiharhi swi na mavoya yo tsindziyela xikan'we no na dzovo ro tsindziyela loko a swo swekiwa xikan'we munhu a nga ta kota ku swi dya.

Manyoro ya tikhemikhali ma tirha swinene ngopfungopfu eka swimilana leswi swi nga kula hikuva ma engetela ma tlhela ma kurisa hi ku hatlisa.

Tikhemikhali ta kota ku tshama emisaveni nakona leswi swa kurisa swimilana hi ku hatlisa.

Mina ndzi nga hlawula manyoro lama endliwaka ekaya hikuva manyoro lama a ma onhi misava eku ya ka nkarhi naswona ma kahle ku kurisa.

Vanhu va nga tiendlela manyoro ya vona ekaya hi ku va va tirhisa manyoro ya tihomu ma tihuku kumbe ma timbuti.

Tanihiloko ndzi ri murimi mina ndzi nga ka ndzi nga kwati hikuva manyoro ma kona lama endliwaka kaya hi swifuwo.

Switsotswana swo dlaya swi pfuna ngopfu eka van'wamapurasi hikuva swi endla leswaku swilo swa vona swi nga dyiwi.

Tikhemikhali eka mbangu wa hina mbango wa hina a ti kahle hikuva tikhemikhali leti ti endliwaka hi tikhampani ti va ti ri na swilo swo tala leswi onhaka naswona loko munhu o ti dya kumbe to fafazeriwa eka swimilana leswi swi kulaka munhu ivi a ya dya a nga hundziseriwa exibedhlele kumbe a va na khombo ra ku lova hi mhaka ya tona.

Tanihileswi mina ndzi nga va komba leswaku loko swi tikhemikhali leti ho ti chela hi ndlela leyi ta swi kota leswaku ti hisa swimilana xana ti nga tsandzeka hi yini ke ku dlaya munhu.

Leswi swi nga va na khombo swinene hikuva switsotswana se swi tele laha tikweni swilo swi nga dyiwa ngopfu nakona swakudya swi ta kala.

Tikhemikhali ta vurimi ta thyakisa mati ti tlhela ti thyakisa na moya.

Ku va ndzi endla leswaku va swi twisisa ndzi nga endla kumbe ndzi va komba tanihi example leyi vona va va ka va kha va hi vona nakona ndzi karhi ndzi ka ni va dyondzisa ku ya hi buku leswi swi nga tsarisiwa swona.

Swi nga ka swi nga khumbi nchumu kambe swakudya swi ta kala hikuva van'wamapurasi vo tala va toloverile ku tirhisa tikhemikhali leti.

Swivangelonkulu i ku va switsotswana swi tele ngopfu swo hambanahambana nakona swa onha swinene etikweni ra hina ni le handle.

Ndzi nga tirhisa tikhemikhali ku va ndzi engetela vuyelo bya mina hi ku va ndzi rima eka ndhawu leyikulu swinene ndzi karhi ndzi chava leswaku ndzi nga onheriwa hi switsotswana.

Van'wamapurasi va nga tirhisa swilo swo tala swinene tanihileswi hi nga na ti-greenhouse ti-greenhouse i swilo leswi van'wamapurasi va rimaka eka swona leswaku swi hlayisa swilo swa vona leswi va swi byaleke.

Leswi swi endliwa hi swilo swo tala swinene hikuva mavabyi ma tele ngopfu eka swimilana nakona switsotswana swi le henhla ngopfu.

Tanihi mutirhelamfumo ndzi nga vulavula na vona hi ndlela ya kahle ndzi tlhela ndzi va komba leswaku tikhemikhali leti ti na nghozi swinene emirini yini wa munhu hambiswiritano ndzi nga va byela leswaku tikhemikhali loko ti hisa swimilana na munhu ti nga n'wi hisa.

Tipholisi ta mfumo leti nga sirhelelaka i ku yirisa ku tirhisa tikhemikhali leti nga na khombo swinene nakona ti karhi ta simekiwa tin'wani ti simekiweke leswiya swa ku tikhemikhali ta khombo ti nga ha tirhisiwi.

Mina ndzi nga vulavula na vona hi ndlela ya kahle nakona ndzi nga va kombela leswaku va tshika ku tirhisa tikhemikhali leti nga na khombo swinene hikuva tikhemikhali tin'wani ti yirisiwile leswaku ti tirhisiwa tanihileswi ti nga na khombo emunhwini.

Eka dyondzo ya mina ndzi nga katsa ngopfu ku va tikhemikhali ti ri nghozi eka munhu xikan'we eka rihanyo ra munhu xikan'we eka mbangu kumbe eka mati lama hi ma nwaka leswaku mati ma nga tshuka ma thyakile.

Tiyindlu leti a ti tshamisekanga hikuva tiyindlu ta le mapurasini a ti na ma-security hikokwalaho vanhu va na khombo swinene.

Ku hungutiwa ka misava swi khumba ngopfu eka van'wamapurasi hikuva leswi swi endla leswaku va nga byali swilo swo tala eka nkarhi wo koma vanhu va heleriwa hi mitirho naswona eka nkarhi wo leha mitirho yi ta tshama yi nga ri kona nakona swakudya swi ta tshama swi nga ri kona.

Tindlela ta kahle leti ni nga ti tekaka to kuma mali i ku invest-a kumbe ku endla vuvekisi ebangi kumbe ni invest-a mali ya mina ni xava ti-shares eka khamphani yo karhi.

Mfumo wu nga va na xiave swinene eka vanhu lava ku va wu endla leswaku vurimi byi ya emahlweni va tirhisa hydroponic system.

Leswi swa onha swinene eka van'wamapurasi lavatsongo hikuva va heleriwa hi xo endla xona kutani mali a ya ha ngheni eka vona leswi swi endla leswaku va tshama va nga ri na mitirho.

Mina ndzi nga yirisa leswaku madoroba ma nga endliwi eka tindhawu leti ti nga riki ta mfumo naswona a va tshiki vanhu lava rimaka va ya emahlweni va rima eka tindhawu ta ma-village.

Mfumo hi ku ya hi mina leswi swi endliwa hikuva va nga ri na vutivi eka swa misava xikan'we eka van'wamapurasi.

Leswi swi nga endla leswaku swakudya leswi hi swi dyaka swi tshama swi karhi swi xota nakona swi nga endla leswaku mitirho yi nga tumbulukeki yi nga xota swinene eka matiko ma hina.

Purasi ra mina i purasi leri byalaka madiriva lama ma endlaka vinya leyi xavisiwaka etikweni ra Afrika-Dzonga ni le matiko ma le handle.

Mina eka nsimu ya mina ndzi nga byala miroho tikhavichi hikuva swilo leswi swi fanerile nakona swa kota ku hanya eka misava ya Limpopo nakona swi hatlisa swi kula.

Mina ndzi nga hlawula rixaka ra Valencia hikuva rixaka leri ri olovile ku ri byalwa nakona ri a ri lavi swilo swo tala ku fana na tikhemikhali xikan'we na manyoro.

A ndzi kota ku kurisa tihomu ta mina loko mati ma ndzi kalela ndzi nga xi endla leswaku ndzi xava mathangi mathangi lawa ndzi nga endla leswaku loko mati ma huma ndzi ma panga mati na loko mpfula yina ndzi kota ku hlayisa mati lama ma nga le ethangeni.

Ku va u tlhavela swifuwo swa wena mina ndzi ta ku eka malume swifuwo swi fanerile leswaku swi va na rihanyo lerinene leswi u swi sivela mavabyi hi ku swi tlhavela.

Loko ndzi ndzi ri na vuvabyi bya muxaka lowu a ndzi ta hambanyisa swifuwo swa mina leswi swi vabyaka a ndzi ta swi veka endhawu yin'we ndzi swi swi swi tlhavela hinkwaswo ka swona ndzi tlhela ndzi sawutisa leswi swi nga vabyiki.

Leswi swi na nkoka swinene hikuva masi ma fanele ma basa eka vatirhi ndzi ta ku a va tshami va hlambile mavoko nakona a va tirhisi swiambalo leswi swi faneleke ku tirhisiwa loko va senga masi.

Ina ndzi tshama ndzi senga eka homu homu va teka ntambu leyo tiyela swinene va yi boha milenge ya le ndzhaku leswaku yi nga rahi kumbe ku raha masi loko va heta va hlantswa mavele lama va sengaku vona kutani va teka mavoko va senga masi.

Leswi swi endliwa hi loko mutirhi a ti nyika nkarhi wa ku hluva tihuku nakona leswi swi dya nkarhi swinene hikuva huku yi fanerile leswaku yi basa.

Ku va u fanele u languta mbewu leswaku mbewu ya byaleka nakona yi yi ta mila leswi swi na nkoka ku va u yi langutisa mbewu ya wena hi ku hetiseka hikuva mbewu i swilo leswi swi fanelaku ku boxa ku nga ri ku hundza masiku mangani.

Leswi i ku rhendzelexa mabyalelo ya wena hi nkarhi wo hambananahambanana u nga byala tikhavichi eka season leyi ivi a ka season leyi taka u byala swilo swo fana na na matamatisi kumbe swikwembana leswi swi na nkoka hikuva swi vuyerisa eka misava ya wena nakona yi kota ku ka yi nga heli manyoro lama nga le ehansi ka misava.

Ku cinca ka maxelo swa khumba swinene hikuva ku na swilo leswi swi nga kuriku eka ndhawu yo karhi leswi swa endla leswaku swakudya swi va ehansi swinene ku va u sirhelela maxelo u nga tirhisa swilo swa ku fana na green house kumbe u xava nete leyi nga ta sirhelela swibyariwa swa wena.

Mina ku ya hi mina vatirhi vamapurasi va tirha ntirho wo tika nakona swipimelo a swi kahle hikuva mintirho leyi ya tika swinene nakona a yi olovangi.

E-e a swi lulamanga hikuva navusiku munhu u ka a nga voni nchumu nakona a nga tshuka a hlaseriwile hi tinyoka.

Ku vona ka mina a ni voni leswaku muholo wa fikelela hikuva swilo swa durha lomu switolo swakudya swi gonyile xikan'we na ti-transport leti va fambaka hi tona ta durha.

Mina a ndzi ta ku purasi ra mina ri fuwa swilo swa mihandzu na matsavu hikuva swilo leswi a wu koti kumbe u fanerile ku va u tisirhelela loko u karhi u tirha wa swivona leswi u swi endlaka nakona swi endla leswaku u swi vona leswaku u sirhelelekile swinene.

Hayi a va holi mali leyi ringaneke hikuva mintirho leyi yi tele swinene naswona va tirha tiawara to tala swinene.

Swilo leswi a ndzi ta swi kombeta i ku va ndzi tshama eka yindlu leyi vuhlayiseki byi nga le henhla xikan'we na ku va na gezi na mati swinene.

e-e hikuva hi minkarhi ya timpfula i minkarhi leyi a hansi ku nga fambekiki naswona loko va karhi va tirha va tikeriwa hikuva tintangu ti va ti karhi ti teka ridompe.

Hayi a swi fanelanga a swi fanelanga hikuva leswi swi endla leswaku etikweni rero ku pfumaleka mitirho eka lava va tshamaka eka rona.

E-e a wu ringanelanga hikuva mali leyi yitsongo swinene ku ya hi ku hanya hikuva swakudya kumbe swilo swa durha eka ikhonomi ya sweswi swilo munhu a nga koti ku swi fikelela hi ntswalo lowu.

Ina va fanerile ku kuma masiku yo wisa hikuva ntirho lowu wu endliwaka epurasini i ntirho wo tika swinene nakona wu endliwa lembe ri za ri hela.

hi ku va va tshama eka ndhawu ya purasi kumbe kusuhi tikhemikhali leti ti cheriwaka eka swimilana ti nga endla leswaku vanhu va vabya ku ya ka nkarhi.

Hi ku vona ka mina leswi swi vangiwa ngopfu hikuva va van'wamapurasi va tsandzeka ku hakela kumbe ku fikelela ku hakela ntsengo lowu va nga twanana wona na vatirhi nakona loko va va nyika ntirho wo tika vanhu a va koti ku wu tirha.

Swakudya leswi loko swi expire-ile kumbe loko swi tshamile nkarhi wo leha ku nga va na poison endzeni ka swona leyi yi vangiwaka hi xikotela.

Nyama ya biltong i nyama leyi yi omisiweke ku ya hi xintu hina a hi omisa nyama leyi hi vinegar kutani hi yi neka edyambyini yi oma leswaku yi nga boli vukahle bya yona hileswaku nyama leyi a yi vaviseki yi tshama yi ri kahle.

Nkoka wa ku dya tinyawa te le xikoteleni i ku va munhu a vuyeriwa hi ti-protein ta le henhla leti ti endlaka leswaku miri wu tshama wu wu tsakile nakona leswi swi na nkoka eka rihanyo ra munhu ku va a kuma ti-protein xikan'we na ti-vitamin ku va rihanyo ra yena ri tshama ri ri kahle.

Swakudya eka ikhonomi ya sweswi swa durha swinene nakona ku va u swi hlayisa swi na nkoka swinene hikuva swakudya swa kala nakona ku na masiku lama swakudya swi kalaka etikweni.

Swakudya leswi swi nga le emathinini swi nga tshama lembe nakona swi nga tlurisi hikuva leswi swi nga endla leswaku swi va na poison leyi va ka na xiave eka vutomi bya munhu.

E-e a swi hlayisekanga a swi hlayisekanga hikuva leswi swi veka vutomi bya munhu enghozini hikuva swilo sweswo swi humerile moya loko swi hundzeriwile.

Swakudya leswi swi fanerile ku hlayisiwa eka mahiselo ma xiyimo xa le henhla swinene ku nga va ku hundza forty kumbe thirty degrees hikuva swakudya swi fanerile leswaku swi tshama swi titimela.

Hayi leswi swi nge endli leswaku swi dlaya ti-bacteria hinkwato hikuva ti-bacteria ti kumeka kwihi kumbe kwihi leswi a swi endli leswaku ti-bacteria ti dlayeka kumbe ku va ti nyamalala hi mhaka ya xirhami.